Ntatemoholo o itse yena e ne e le motho a ratang ho ho bapala dipapadi lebaleng, jwalo ka bolo le yona golofo. Sena se entse ho re e be motho a nang le matjato haholo e bile a rata le ho ja ditholwana le tsona dimela. Ntatemoholo mehleng ya hae, ha ntse a le dilemong tse mashome a metso e mene ho ya tlase e ne e le motho ya ratang ho ikwetlisa ka ho matha mebileng. Sena se entse ho re e be motho ya nang le seemo sa motho a ntse a le monyane dilemong, le ha e le moo a nang le mashome a robedi a metso e mehlano. Mme o re ka ho ikwetlisa, le ho nwa, le ho ja dijo tse matlafetseng o ka kgona ho re e be ekare o ntse o le monyenyane dilemong.

Sehlopha se na sa rugby ke sehlopha se leng ho re se ya re thabisa rele Afrika e Borwa. Bona ba bapala hantle haholo ho feta dinaha tsena tse ding, mme ke ikutlwa ke thabile maikutlong ha e le mo ho re World Cup ke e ngwe ya mehato e leng ho re sehlopha sena sa rugby se ya e hapa ka dinako tsohle. Ke rata ho re ho dule ho le jwalo, e be ke hobaneng sehlopha se na se ya re thabisa e le ka nnete rona ma-South Africa. Ke rata le ho ba leboha, le ho leboha le mokotlisi wa dibapadi tsenana, hobane o etsa mosebetsi o hlwahlwa ka nnete.

Ke le motswadi wa ngwana ona nna ke bona ho re e hlile o, o o na le talent-e ya ho hapa ha ho tluwa mona di sport-ong. Nne nka mo eletsa ho re mpe ke lo bula account-o ya ho re a nenne a bokeletse tjhelete ya hae moo a ntseng a e hapa. Ho re re tle re e bokelletse, re e bokelletse etlare ha a na le ditlhoko tse batlang tjhelete e ngatanyana e be re ya account-ong eo re sebedisa yona tjhelete ya hae.

Papadi ya rugby ke e nngwe ya dibapadi tse e leng ho re Afrika mona ke e hapang mehato ha ngata ho feta dinaheng tse ding. Ke rata hobane beng ba yona, dibapadi tsa teng di ya thabela ho bapala ha di le ka , ka mehaleng. Ebile ke dinatla, ke batho ba nang le botho haholo maphelong a bona. Papadi ye na ya Rugby e monate e bile ya rateha ha o e shebelletse haholo, ya o utlwisiseha.

Papadi ena ya ditebele, e hlile e ratwa ke batho ba bangata. Se ka etswuwang mona Afrika Borwa ke ho re batho ba Afrika Borwa ba ratang papadi ena, mme e ba ikwetliseding yona. Ba leke ho re ba etse batho ba e shebelle di television-eng, ba e shebelle kapo ba e mamele le di radio-ng. Ba leke ho re ba e phatlalatse ho re batho ba tle ba shebelle, mme ka hoo ho tla kgahla batho ba tswang mose ho re batle ba batle ho tla. Ba tlo ba le papadi ena le batho ba Afrika Borwa.